Into enokwenza kube nzima ukukhulisa itswele yindawo olityala kuyo itswele lakho, ukhula kunye nokunqaba kwamanzi okanye imvula. Enokwenza kube lula ukulikhulisa itswele lakho kukwazi into yokubana itswele liyakhula kwiindawo ezininzi, ibe alifuni ukuhoywa kakhulu.

Ukwabiwa ngokutsha komhlaba kuno kuyichaphazela imveliso yokutya kunye nokulima eMzantsi Afrika. Njengoko sisazi uMzantsi Afrika lelinye lwamazwe elinamanani aphezulu okungabikho kwemisebenzi. Xa abantu benokufumana umhlaba bangatsho bakwazi ukuwusebenzisa baze bavelise ukutya abanothi bakwazi nokukuthengisa ukuze bondle bona kunye neentsapho zabo.

Okokuqala, loo nto ingathetha ukuba ezi ntsapho ziyanciphisa kakhulu kwiindleko zokuthenga inyama yenkukhu kunye namaqanda. Zibe kwangaxesha linye zikwazi ukufumana ukutya okunesondlo nokutya ezikwaziyo ukuba kuvela phi. Le nto inganceda nasekunciphiseni izifo ezinokuthi zibangelwe kukuthenga ukutya okukhuliswe kakhulu ngee-chemicals ezisenokuba yingozi kwimpilontle yabantu.

Mama, Mama, ndithathiwe kwikholeji ye-agriculture, kanye lena bendiyifuna! Jonga Mama, andisavuyi! Ngoku ndizotsho ndikwazi ukuncedisa uTata kwezolimo nangendlela efanelekileyo yokukhulisa izilwanyana. Ndizotsho ndazi ukuba singawusebenzisa njani lo mhlaba sinawo apha ekhaya ukuze uhlale unemveliso entle, size sikwazi nokuthengisa ukutya okusexesheni nokunezondlo. Khawucinge Mama, ndingakwazi noncedisa kwii-projects zalapha elalini ukuze nabanye abantu bakwazi ukuzilimela baze bazivelisele okwabo ukutya. Andisavuyi!

Izityalo eziqhelekileyo ezingakwaziyo ukumelana nemozulu yasebusika zizityalo ezifana netumato, iipepire, iimbotyi kunye nombona.

Ngamazwe afana neEuropean Union, iNetherlands iyeyona isekuqaleni okanye phezulu khona, iUnited Kingdom, iRussia, iMiddle East kunye neAmerica. Kunye namazwe amaninzi aseAfrika afana neNamibia, iBotswana, iMozambique kunye neZimbabwe.

Abalimi banokujonga amadyunguza okanye amadyungudyungu ezimpumlweni zezilwanyana, banokujonga ulwimi, imilebe. Banokujonga izilwanyana ngaphakathi emlonyeni, phakathi kweenzwane, ngaphezulu kwempuphu, imilebe kunye neendawo zoxinzelelo. Kunye neempawu zokuqhwalela, umkhuhlane kunye nokuvuza.

Ukuze iphumelele le nkqubo kufuneka kukhawuleziswe ukuhlaziywa umhlaba eMzantsi Afrika. Indibaniselwano yeenkqubo ezilungelelenisiweyo, ukunyuka kwenkxaso mali kunganceda abo bafumene umhlaba ukuze bakwazi ukuwusebenzisa kwangoko. Ukugxila kwenkxaso emva kokuhlaliswa kwabaxhamli kuyafuneka kunye nokujongana norhwaphilizo nemiqobo yolawulo. Zonke ezi zinto zingathi zincede ukubana kulungiswe ukuhamba kancinci kokuphunyezwa kwale nkqubo.

Ukutyhubela imbali abantu basezilalini bebehleli benolwazi olukhulu noluphangaleleyo ngezolimo kuquka izityalo ezityiwayo, ezilinyiweyo nezasendle. Kodwa ngenxa yokutshintsha kwamaxesha nemozulu ezi zityalo zithande ukunqongophala, ibe nabantwana abakhulayo abasabonisi mdla ufanayo ukuze bafunde ngazo baze bazazi. Kwakhona ngenxa yezigulo nokufa okuxhaphakileyo, abasekho okanye banqabile abantu abadala abanothi bafundise ulutsha ngezi zityalo.

Ewe, ndingazifuyela xa ndinganomhlaba owaneleyo nolwazi olwaneleyo ngendlela yokukhulisa ezam iinkukhu. Loo nto ingathetha ukuba andinasizathu sakuthenga iinkukhu okanye amaqanda evenkileni. Kwakhona loo nto ingathetha ukubana ndiyakwazi ukubona ukuba ukutya endikutyayo kuvela phi, nto leyo eza kunceda mna nentsapho yam siphephe izifo nezigulo ezibangelwa kukutya ukutya okudala okanye iinkukhu ezikhuliswe ngokukhawuleza nangoomatshini. Ngoko ukuba ndingafumana indlela yokuzikhulisela ezam iinkukhu ndingayenza loo nto.